Uh ngwaneso ke na le ditaba tse sa thabising tse lo reng ke ka thabela hore nka o jwetsa ka tsona tsatsing la kajeno. Ka mora hoba ro nke diteko tsa madi, re ile ra thola sephetho. Ebile sephetho sa hao ha ke tsebe naa o tlo se utlwisisa kapa jwang? Empa e ke tlamehileng ko jwetse kore lefu le ho wena monana le ha e lefu le lore ha le phekolehe. Empa o dule o tseba hore ha feela o nwa meriana ebile o latela le melawana e ngaka e tla o fang yona, o ka phela bophelo bo bolelele ha fela o nwa dipilisi tsa hao ka mehla.

Lebaka le etsang rona ba department-e tsenana tsa bophelo re batle batho ba dule ba ba hlola ka mehla le matsatsi kokwanahloko ena ya HIV kore tlamehile ba tsebe. Mohlomong wena e ka nna ya ba o itshware hantle ha o tsamaye haholo ebile ha o tsamaye o ntso robala le uh di-partner tse mmalwa. Empa motho o phelang le yena e ka nne ya ba ena ha itshwara hantle, ebile o ntse a etsa ketso tsena tsa motabo, a sa sebedise plastic ena e thibelang kokoanahloko ena ya HIV. Ke ka hoo re kgothaletsang batho ba dule ba hlola ka mehla le matsatsi ka mora dikgwedi tse tshelela.

Uh mmuso wa rona o tlile ka di manane a mmalwa, e leng hore a tlilo thusa setjhaba. Re hopole ha se batho kaofela ba nang le dipalangwang tse leng hore ba ka tsisa sepetlele, kapa hona e re ha ba founetse dikoloi tsenana tsa mmuso tsa bakudi e be di ba fihlella ka nako. Ke ka hoo mmuso o entseng hore batho ba kgone ho fihlella dipetlele ka hore motse le motse o dula o na le dipalangwang ka nako tsohle.

Ke nahana hore batho ba tsofetseng e nngwe ya dintho tse ba di hlokang haholo hore ba pele nako e telele, ebile ba phele bophelo bo botle, ke ha ba ka ja ditholwana. Ha ba ka ja ditholwana ba nwa metsi, ditholwana tse akaretsang diperekisi tse ba di tholang difateng le merara e ba di tholang difateng metseng ya bona. Le meroho e ba keng ba ijalla yona. Empa hao sena sebaka sa hore o ka jala o ka tsamaya wa ya dishopong wa fihla wa reka ditholwana tsenana, ebile di ka se o nke tjhelete e fetang lekgolo kapa makgolo a mabedi.

E nngwe ya dintho tse ke di bonang di ka etsa hore bakudi ba seke ba ema nako e telele mane meleng, ha ba ile dipetlele ke ha ke ha baoki le di Ngaka ba ka etsa lenane la bona letsatsi pele ho letsatsi le latelang. Hore ebe ha ba entse lenane la bona jwalo ka la maobane, hoseng ha bakudi ba fihla ba se ba bitsa bakudi ba na be leng hore mohlomong ba tseba ba kentse ntho tsena tse re nke di appointment-e. Ba ba thuse ba fetise, e re ka mora moo hee bakudi ba na ba sa kenyang appointment-e ho lekolwe bona ka morao akere jwale

Nna ha ke bone bothata ba hore batho ba ka isa batswadi ba bona mahaeng ana a maqheku. Re hopole hore le rona ha re hola re le batho, re bana le ntho tse lo reng re lakatsa ho di labalabela. Tse ding tsa dintho o ka se di labalabele ha motswadi wa hao a le teng pela hao. O hopole batswadi ha ba hola ba fetoha ntho tse ka reng masea ba ba le di tletlebo tse ngata, ebile ba batla ntho tse ngata. Jwale o ka se be le nako e nepahetseng kampanyaneng e ikgethileng kapa e lekaneng ya hore ba hlokomele. Empa ha o ba isitse lehaeng leo la maqheku hona le batho ba hiretsweng hore ba ba hlokomele bosiu le motshehare. Ebile le wena o ka tswela pele ka bophelo o tseba hore motswadi, kapa batswadi ba hao, kapa bona nkgono ntate moholo wa hao ba hlokomelehile mo ba phelang teng ebile ba ja ka ho

Letsatsi a behetsweng ho keteka bo mme la pele ke letsatsi la kgwedi yane ya Phato ka la bo robong. Ke letsatsi la bo mme le ikgethileng haholo. Ho kgutle ho be letsatsi lane le bitswang ke letsatsi la bo mme la Mother's Day ka puo ena ya senyesemane. Ho kgutle hape ho be le matsatsi a mang ka kgweding yane ya Tshitwe, e leng hore setjhaba ka kakaretso se elelliswa ka bohlokwa ba hore ba sirelletse bo mme ba seke ba ba hlekefetsa. Ke ka hoo bo mme, mmuso le setjhaba se tlamehile se dule se ba hlokomela ka mehla le matsatsi. Ebile matsatsi ana a etseditswe hore setjhaba, se hopotswe ka bohlokwa le tshireletso ya batho ba bo

Ke a bona o tshwere dibotlolo tse ngata, tse lo reng nna ha kutlwisisi hore naa o di nka kae. O ro o tswa sepetlele, empa ka mehla le matsatsi ha ke ile le wena sepetlele, ha hona mohlang bakileng ba o fa dibotlolwana tse tjena tsa meriana. E ke ipotsang yona ke re hobaneng tsatsing la kajeno ka mora nako e kana kana ntse ke tsamaya le wena ha o ile o le mong ba bone bohlokwa ba ho o fe moriana ena e nna ke sa e tsebeng ebile ba sa ntsibisa lo ntsebisa. Ntate moholo nako e tlang ke kopa o seke wa hlo o tswela sepetleleng hobane jwale ke moo o fuwe ntho tse leng hore ha re di tsebe le hore na di sebediswa jwang.

Eya nna nka kgothaletsa batho ba ba thona ho bolla, o hopole hore le bollo ke moetlo. Ke ntho e saleng e ntse e le teng nakong tsa ho fetisisa, nakong tsa bo nkgono bo ntate moholo mehleng ya kgale kgale. Ebile lebollo le ne le etsetswa hore batho ba bo ntate ba rutwe molao, ba rutwe hore naa ha o le ntate o tlamehile o itshware ka tsela e jwang ebile o tlamehile o tshware batho ba o phelang le bona ka tsela e jwang. Lebollo lona bo lona le etseditswe ho ruta batho ba bo ntate hlompho, ho hlompha bana, hlompha setjhaba lo hlompha batho ba bo mme. Ke ka hoo nna nka ba kgothaletsa hobane ba tla kgutla ba ithutile tse

Uh nna ha ke bone hore bo ntate ba bollotse ba ka kena di kamanong tsa thobalano ntle le tshireletso. Re hopole hore tshireletso ena ya dikgohlopo e etseditswe ho ka thibela tsona di ditshwaetso tsena tsa bo HIV le ditshwaetso tse kenang ha o etsa thobalano ntle le tshireletso. Re hopole hore le ha feela lebollong ba tlosa letlalo leo ebile batho ba bangata ba na le tumelo ebile ba na le tshepo ya hore letlalo leo ke lona le etsang batho ba bo ntate ba seke ba thola tshwaetso ya HIV. Nna ke hanana le taba eo, ke hanana le yona haholo.

Uh Ngaka ke ile ka tla ho wena monana ke tlisitse ngwana, ngwana a kula. Empa ke ile ka tlameha hore ke tsamaye ke siye ngwana hobane ke ne ke batlahala mosebetsing. Ngwana o mpolelletse hore haona letho le o mo entseng lona, hobane ke be ke mo sile le mohlokomedi wa hae. Haona letho lo o mo entseng lona o mo botsitse dipotso ho feela haona letho leo o le lekotseng ho yena. Ha o qeta mo ke ha o mo fa meriana. E ke ipotsang yona kore o fa motho meriana jwang, empa o sa mo lekola. Ekaba o ngaka e jwang e sa etseng mosebetsi o hlokileng o mokgethe o e pabole ka bokgabane? Ena o e entseng ha e molaong, ebile ha ke nahana hore e

Nna e nngwe ya ntho tse ke ileng ka di utlwa ke ha ntse ke tla ke hola, mme waka o ne a na le bothata ba leino bothata ba leino le opa. E ilare ha ntse a eme clinic-eng a emetse ho tlo le ntsha, ya ba o eme sebaka se se telele ha o utlwisise hore naa keng. E ilare ha nako e ntse e ya ra bona batho ba tswa ba kena, di Ngaka ditswa di kena ka phapusing ena ya batho ba ntsetsang meno. Kathe mohlo o mong motho yona na no ntsha leino madi a hae a ne a phahame haholo ntho ena ba reng ke high blood. Ya ba di Ngaka ha di elellwe tsa tswela pele tsa montsha leino, e leng kotsi haholo. Motho wa bo teng ilare ha ba qeta ho mo hlaba, ya ba wa e